Njengothisha kubalulekile ukwakha indawo ebandakanyayo nesekelayo, lapho wonke umfundi ezizwa ehlonishwa kungakhathaliseki amakhono noma izintshisekelo zakhe. Kulesi simo, bengizokhuluma nabafundi abagcona lo mfundi onamahloni. Ubuxhwanguxhwangu, kungakhathaliseki ukuthi kuwukungconwa noma ukuvalelwa ngaphandle, akwamukelekile neze. Bese ngiba nezingxoxo zangasese nabafundi abagconayo, ngibazise baqonde umthelela wamazwi nezenzo zabo. Bese ngikhuluma nomfundi onamahloni ngasese futhi, ukuze ngibone ukuthi uzizwa kanjani futhi ngimazise ukuthi ngiyameseka.

NjengoNtozabantu Mbonambi, umphathi weqembu engilikhonzile, ngiyaqonda ukuthi ukugqugquzela okusebenzayo kanye nokusingatha izimo ezinengcindezi kusemqoka empumelelweni ekudlaleni nasenkundleni. Ngingakhuthaza umuzwa wobunye ngokugcizelela ukubaluleka kokusebenzisana nokukhuthaza imisebenzi yokwakha iqembu ngaphandle kwenkundla. Ukuze ngidale izibopho eziqinile phakathi kwabadlali, ngezinkathi zobucayi ngingahlala ngizolile ngigcine ukuxhumana kucacile. Ngigxile ekuqineni nasekuqineni kwengqondo, futhi ngiqinisekise ukuthi abadlali bagxile ekwenzeni uhlelo lo mdlalo.

Ngingasondela ngikhulume nomzali ngithi, ngiyakuqonda ukukhathazeka kwakho ngokuqinisekisa ukuthi, ingane yakho isebenzisa isikhathi sayo ngendlela engcono kakhulu. Nokho ezemidlalo zinganikeza okungaphezu nje kokuzivocavoca umzimba. Ngoba zifundisa amakhono okuphila abalulekile, njengokuziphatha, ukusebenzisana, ukuphatha isikhathi nokuqina. Amakhono angaba yigugu kunoma yimuphi umsebenzi noma indlela yokuphila nje. Ezemidlalo zisiza futhi ekwakheni ukuzithemba nokuqina kwengqondo. Futhi-ke ucwaningo oluningi luyabonisa ukuthi izingane ezibamba iqhaza kwezemidlalo zivame ukwenza kangcono ezifundweni zazo.

Kumuntu omusha futhi odonsa kanzima ukuzethemba, kodwa olangazelela ukudlala ezemidlalo ngingathi kuye, ukuzethemba kuvame ukukhula ngempumelelo encane efinyelelekayo. Gxila entuthukweni yomuntu siqu, kunokuba uziqhathanise nabanye. Zibekele umgomo wokuthuthukisa Ikhono elithile, njengokushayela noma ukugijima ngokushesha futhi ugubhe ukuthuthukiswa ngakunye. Kungakhathaliseki ukuthi kuncane kangakanani. Yamukela amaphutha njengengxenye yokufunda, ngoba empeleni akekho umuntu ophelele futhi wonke umuntu uyawenza amaphutha, ikakhulukazi kwezemidlalo.